Go na le mefuta e le mentsi ya di kankere. Go na le kankere ya mabele, ya makgwafo, ya mala a magolo, ya lela la setlha, kankere ya madi. Mme mofuta mongwe le mongwe o na le dipharologantsho tsa one tse di kgethegileng le dikgetho tsa kalafi. Kankere ya makgwafo le yone e bogale mme gantsi e lemogiwa e setse e le kwa pele.

Go tila bolwetse jwa lebolelamading o tshwanetse go dira thobalano e e babalesegileng ka go dirisa di-condom-o ka tlhomamo le ka tshwanelo, fokotsa palo ya balekane ba gago ba tlhakanelodikobo mme o tile go abelana di nnalete kgotsa di-syringe. Dira diteko tsa lebolelamading le ditshwaetso tse dingwe tsa thobalano ka metlha, itse seemo sa molekane wa gago sa lebolelamading mme o buisane le ene ka tlhamalalo ka sa gago. Ditlhare tsa thibelo ya pele ga go tlhagelela le tsone di ka fokotsa kotsi ya go tshelanwa ke bolwetse jwa lebolelamading.

Melemo ya tlhwatlhwa e kwa godimo e ama batho ba ba humanegileng ka tsela e e botlhoko thata gonne bontsi ba bone ga ba na madi a go ka reka, kana go ka kgona go reka melemo eo. Go ya ka dikakanyo tsa me, melemo gore e rekisiwe, e rekisiwa gonne bontsi ba batho ba nang le madi ga ba rate go etela bookelo ba mmuso kana tsone dipetlele tsa mmuso, ba bona go le botoka gore ba reke melemo ya bone kwa di-pharmacy-ing le kwa dingakeng tsa bone.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse di seng boammaaruri ka malwetse a a sa foleng a a tshwarang banna ke gore ga ba kitla ba boela, ba nna mo maemong a ba neng ba le mo go one. Basadi ba nna le dipuo tsa gore banna ba tla ka malwetse a a sa alafegeng. Banna ke bona ba ba tlang ka malwetse a a sa siamang a feleletsa a dira gore ba se .

Ee, ke akanya gore bontsi jwa mafelo a phatlhaletseng a na le matlo a boithusetso a a siameng, gonne bontsi jwa mafelo a ke a etetseng a a phatlhaletseng a bontshitse a na le tsone dintlwanaboithusetso tse di siameng, go amogela botlhe, batho ba ba siameng, batho ba bogole le ba bangwe ba a a fapaneng.

Mantlwanaboithusetso a batho ba ba nang le bogole a tokafatsa matshelo a bone thata gonne a ba tswela molemo ka go sireletsa seriti sa bone le go sireletsa maikutlo a bone, ka bontsi ba dintlwanaboithusetso di sa amogele batho ba ba nang le bogole, mme gape di sa kgone go ba neela kgololosego e ba e tlhokang gore ba kgone go thusega. Mme fa go ka fetola bontsi ba dilo, dintlwanaboithusetso tsotlhe di ka dirwa ka tsela e le nngwe gore di kgone go amogela batho ba nang le bogole ka ditsela tse di farologaneng.

Bolwetse jwa sukiri bo ka supiwa ka matshwao a a tshwanang le lenyora le le oketsegileng le go rota, go lapa, go sa bone sentle le go fola ka bonya ga le dintho. Diteko tsa madi tse di jaaka sukiri e e mo mading fa motho a sa je kgotsa di ka tlhatlhoba bolwetse jwa sukiri. Go fokotsa kotsi kgotsa go laola bolwetse jwa sukiri, nna le boima jo bo itekanetseng ka go ja dijo tse di nang le dikotla le go ikatisa ka metlha. Go ja dijo tse di nang le sukiri e nnye le mafura a a nang le mafura a mantsi go ka thusa go laola selekanyo sa sukiri mo mading.

Go ema mo dikokelong tsa setšhaba e ama botsogo jwa mmele le jwa tlhaloganyo jwa balwetse ka tsela e e sa siamang ka gonne ba ema dinako di le di telele kwa di-line-eng tsa bookelo, mme bontsi ba bona ga ba kgone go fitlhelela thuso ka nako e e leng goreng ba tlhoka thuso ka yone. Bontsi ba balwetse ba ba etelang di tsa setšhaba ba tswa ba sa kgotsofala ka ntlheng ya makgwakgwa a di-nurse le maitsholo a a sa siamang a badiri ba kwa di tsa setšhaba.

Thulaganyo ya go fepa bana kwa dikolong e simolola ga dijo di romelwa kwa sekolong ke puso, morago sekolo le go se thape batho ba tla tlang go tla go apeela bana kwa dikolong. Moso mongwe le mongwe bathapiwa ba ba apeelang bana kwa sekolong ba etela sekolo go dira bonnete ba gore dijo tsa bana di apeiwa ka nako le gore ba tla kgona go ja ka nako. Fa nako ya go tshameka e fitlha kwa sekolong ka kwa dikolong ba tla tsholela bana, mme ke ka mokgwa o go fepa ga bana go rulagantsweng ka teng kwa sekolong.

Fa o na le bolwetse ba sukiri o ka bona ka go nna le lenyora le le oketsegileng le go rota, go lapa, go sa bone sentle, le go fola ka bonya ga le dintho. O tshwanetse go etela bookelo bo bo gaufi le wena go ya go dira diteko tsa madi gore ba tlhatlhobe bolwetse jwa gago jwa sukiri gore ke bolwetse bofe ba sukiri le gore o tlhoka melemo efe gore sukiri ya gago ba tle ba kgone go e laola.

Mo ke dulang teng go sekgala se se leele tota gore ke tle ke kgone go fitlhela tsa pholo le ditirelo tsa potlako tsa thuso, mme ditirelo tsa potlako tsa thuso di dira ka bonya thata ka gonne bontsi ba nako fa re leletsa ditirelo tsa potlako tsa thuso di tla morago ga nako eo e leng goreng re ne re ba tlhoka ka yone.

Dikotsi tsa go dirisa dilo tse di fokotsang boima jwa mmele ka bonako ke go senya letlalo la mmele, go senya dirwe dingwe tsa mmele, go bolaya masole a mangwe a mmele a a botlhokwa thata. Mme batho ba ka dira ka tsela e e siameng gore ba feleletse ba bone dilo tse di siameng tsa go fokotsa boima jwa mmele, ka go dirisa mafaratlhatlha a boitapoloso le go dira dipatlisiso ka ga dilo tse di siameng tsa go fokotsa boima jwa mmele.

Melemo mengwe e e rekisiwang fela ka lekwalo la ngaka, ke ka gonne ke melemo e re tsayang jaaka diritibatsi, gape e le kotsi thata mo matshelong a batho. Ke ka foo e rekiwang ka lekwalo la ngaka. Mme melemo e ke a malwetse a go tshwana le sukiri, kankere le malwetse a mangwe a a sa alafegeng.